Izinselela ezikhona ngokusebenzisa izinto zokuhamba abantu abadala ababhekana nazo, ukuthi abashayeli abanaso isikhathi sokunakela abantu abadala, nanokuthi uthole ukuthi ziphakeme, umuntu omdala kubanzima ukuthi agibele, nanokuthi uma esegibelile, umshayeli uyasuka umuntu omdala engakahlali kahle.

Into edala ukuthi impahla kaloliwe ithathe isikhathi eside, ukuthi kwezinye izindawo ojantshi bayantshontshwa, uthole ukuthi kusalungiswa izindlela zokuthi uloliwe ukwazi ukuhamba, ukuze ufinyelelise impahla kuleyo ndawo noma kuleso sifundazo okumele ifinyelele khona.

Ama-shuttle asiza kakhulu kubantu abadala ngoba uyayibiza, ithatha wena ikuyise, lapho oyakhona, awuhambi indawo ende, uyofuna indawo yokuhamba. Ibasiza kakhulu abantu abadala.

Ngingapakisha imithwalo ngokuhlukene, kungabi umthwalo onesisindo esikhulu, ngoba uma usunomthwalo onesisindo esikhulu, lokhu kungadala ingozi.

Kungenze ngazizwa kabi kakhulu, ngoba ukuhamba kancane kukaloliwe, lokho bekulibazisa ibhizinisi lami, kudale namakhasimende ami angabe esabanakho ukuba angethembe.

Ukwandisa amaloli, lokho kuzodala ukuba ngiphinde ngifune abanye abasebenzi. Lokho-ke kudala ukuthi kuphinde kube nezinye izindleko.

Izithuthi zesonto zithatha abantu abadala esangweni lakhe, noma emnyango wakhe, zimushiye la aya khona, ziphinde zimuthathe lapha asuka khona ziyomushiya futhi emnyango wakhe, kanti lezi ezinye kumele abe sesitobhini, ziphinde zimshiye esitobhini.

Ama-shuttle kumele abe nezihlalo ezi-comfortable, noma ezintofontofo ukuze bakwazi ukumelana nezidingo zabantu abadala, ngoba amathambo abo asebabuhlungu isikhathi esiningi.

Imiphumela engabakhona ukuthi abantu abadala bazokwazi ukuthi baye ezindaweni, noma ezasemadolobheni uma befuna ukuyohola impesheni yabo, bayazi ukuthi zikhona izinto zokuthutha ezizobathatha emakhaya, ziphinde futhi zibabuyise emakhaya. Lokho kwenza impilo yabo ibe lula.

Izinguquko engingazenza, ukuthi umuntu nomuntu athwale umthwalo olinganiselwe ukuba indiza ikwazi ukuwuthwala. Lokho ngingakwenza ngokuthi, kube nemibhalo eshoyo ukuthi indiza ithatha umthwalo ongaka ngamuntu ngamunye. Lokhu kuzokwazi ukuthi umuntu angaphoxeki uma esifika esikhumulweni sezindiza, kuthiwa umthwalo wakhe kungaphezu kwesikalo esifanelekile.

Ngingaqalisa ngokuthi kube, ngifune osomabhizinisi abazokwazi ukuthi benze umsebenzi. Lowo-ke osomabhizinisi ozofaka isicelo sakhe ngokwanelisekayo, ebese-ke eklomula ngemali ethile, ukuze akwazi ukwenza lowo msebenzi.

Ukuhamba kancane kwezitimela kuthatha isikhathi eside, lokho okwenza ukuthi umsebenzi ungaqhubeki ngesikhathi esifanele.

Ngingaqala ngokufuna izimoto ezikwazi ukuthi zingakwazi ukuthwala abantu abadala, futhi ngiyenze isiqinisekiso ukuthi bahlele bejabulile njalo, ukuze iseyivisi yami ibe ibe phambili.

Ukuthi lokhu okusuke kubhalwe phansi kwi-timetable, amabhasi eyasigcina isikhathi, awahlekelwa isikhathi ngoba kubambezela ukuhamba kwabantu.

Angashintshwa kube khona izihlalo ezikhishwayo, nokuthi kube khona indawo ephumayo, le ezokwazi ukuthi i-accommodate-e i-wheelchair.

Ukuhamba ngebhasi ngaqala ngisafunda isikole. Ngingathi okwamanje kushintshe kakhulu, futhi kulula njengamanje ngoba sekunamathikithi anga-ek'spayi. Kanti kuqala kwaba amathikithi akhona aye-expire.

Ngingakhetha ukuthutha impahla ngojantshi, ngoba kona kushibhile kunezinye izindlela zokuthutha. Lokho kungangongela imali.

Kungcono bathathe ngokusisindo semoto, ngoba isisindo sempahla, uma kukalwa wona, kusho ukuthi ngingakhokha kakhulu.

Ukhona umehluko abathinteka ngawo, ngoba osomabhizinisi abancane bona eyabo intela incane, kunomab'somabhizinisi amakhulu, eyabo bona benza inzuzo enkulu, kanti laba abancane iy'nzuzo incane. Ukukhokha kwabo kusho ukuthi bona abasayenzi inzuzo eyanele.

Ukulinda isikhathi eside ukuthi impahla ifike ngojantshi, lokho kubambezela ama-customer, bese ama-customer eya-complain-a.